Lufanelekile olu cwangciso kuba kaloku abafundi okanye ulutsha ngabona bantu babelana kakhulu ngesondo yaye abangahoyiyo xa kuziwa kwicala lokuthintela ukungakhulelwa.

Ngingamcebisa ngokuba ndithi angabelani konke konke ngesondo xa ngaba kunjalo kuba kaloku ukwabelana ngesondo ungazuzikhusela okanye kungekho naphi na ucwangciso olusebenzisayo, loo nto ikhokelela ekubeni umntu akhulelwe. Nangaphandle ke kokhulelwa umntu angaphetha egula nokugula, kukho izifo ezingoo-HIV apha phandle ezifumaneka ngokubana abantu babelane ngesondo bengakhuselekanga.

chaphazela ngendlela engalunganga kuba kaloku xa kukho abantu abakhalazayo ngendlela ekusetyenzwa ngayo neenkonzo ezithi zingabikho, loo nto ingakwenza okokubana uphelelwe lithemba kwinto oyizeleyo nasekubeni ungathi uthi ufikile ungayifumani uncedo olufunayo.

Amayeza athengiswa ngabantu estratweni ayingomayeza akhuselekileyo yaye kwizinto zothando andikholelwa into okokubana likhona iyeza elinothi lizilungise kuba umntu xa sele enze isigqibo usenzile akho nanye into engathi imtshintshe.

Ndingenza isiqinisekiso sokuba ndibanezinto endizisebenzisayo ezizezam ndodwa, ukuze kwezo zinto ndizisebenzayo angabinaso isabelo kuzo.

Abantu abaninzi baba noloyiko lokokubana banobekwa ibala xa besaziwa okanye bafumaniseka into okokubana bane-HIV and AIDS. Nto leyo eyenza kube nzima kubo ubana baye eziklinikhi bayothatha imishwanguzo yabo ye-HIV and AIDS. Ngoko ke ndiyancoma kwiSebe lezeMpilo kuphuhliso ethe babanalo kwiphulo lobana bakwazi okokubana abantu bayolanda imishwanguzo yabo kwiifamasi ezikufutshane nabo.

Abantu aba ngamadoda ixesha elininzi abakuthandi ukuya eklinikhi, ngoko ke ndiyacinga yiyo loo nto engamenza ukubana angayihoyi le ntloko.

Ndingaqinisekisa okokubana ndiya kwiklinikhi ndiyokwenza into yokokubana ndithethe nomphathi wasekliniki ngenkqubo yokuba kube khona abanye babasebenzi abathi baphume bathi bhazalala kwilali ukuncedisa abantu abathi bangabinayo indlela yokufikelela eziklinikhi.

Ukungathobeli unyango kungenza into okokubana uqalele ugule yaye xa uthe kengoku waqalela phantsi ukugula akuye kube kulula ukubana unyangeke kuba kaloku amasosha omzimba aye aphelelwe ngamandla okokubana akwazi ukulwa nentsholongwane.

Kunzima ukunyanga abantu basemakhaya okanye ezilalini kuba kaloku bakholelwa kakhulu kumaxhwele abo. Ngoko ke loo nto ayinondivisa kamnandi njengogqirha kuba kaloku baninzi abantu abathi babhubhe kuba bekholelwa emaxhweleni athi abaxelele into yokubana bangandwendweli kwiiklinikhi okanye koogqirha baseNtshona.

Andinoziva kamnandi konke konke kuba kaloku into xa ungakholelwa kuyo yaye ungaqhelanga ukuyenza akuye kubekho lula into yokokubana ukwazi ukuyisebenzisa, kangoba ke kukho abanye abantu abakholelwa ngokokubana into xa ungakholelwa kuyo idla ngobana ingakusebenzeli. Nto leyo engandenza ke ngoku ndingaqondi into yokubana ukuya kwam kugqirha kungazenza izinto zam zivuleleke.

Ndingabakhuthaza ngokokubana sibe nomdlalo esibanawo ozokwenza okokubana sikwazi uba kube khona umntu ozawuba ngugqirha akwazi okokubana enze izifundo zoncedo okukhawulezileyo komnye umntwana. Ngaloo ndlela ingakwazi ukubana ithi ihlale ihleli ezingqondweni yaye bahlale beyikhumbula.

Ndingathi kuye makangabi naxhala nanjengoko ukukhulelwa kungeyonto imbi, yaye xana yena ezibona engekho sendaweni efanelekileyo okanye engekakulungeli into yokokubana amithe ndingamnika amacebiso okubana zikhona iindawo anothi aye kuzo okanye iindlela anothi enze ngazo ukuze angasigcini isisu xa engasifuni.

Ukuba nonxinzelelo lwegazi oluphezulu ndicinga ukubana yinto ethi umntu lowo sube engakhathalelanga impilo yakhe. Kwesinye ke isizathu iba kukuba mhlawumbi kukho umntu kusapho lwakhe owathi wabanayo i-high blood pressure, ngoko ke iyathelela.

Into yokuba nentloko iyakhathaza kakhulu kuba kaloku intloko yenziwa zizinto ezininzi. Kwelinye ixesha kungaba sisigulo okanye yenziwe nakukubana mhlawumbi akakwazi ukulala okanye akawaseli amanzi kakhulu, okanye unesigulo esifuna aye kugqirha ukuze amfumanise into yokokubana kwenzeka ntoni ngentloko yakhe.

Into edala umgangatho ube phantsi wokutya onikezelwa abafundi kukuba abo banikiweyo okokubana ibe babo abondlayo abakuthatheli ngqalelo okokubana banike ukutya okulungileyo nokufanelekileyo koko bacingela iipokotho zabo.

Ndingaya kwisangoma kuba sona siyazazi izinto ezenzeka ngokomoya, ngoko ke ndiyacinga inobana into yomoya ifuna isangoma kuba igqirha lona liza nemithi nezinto ezithi wena uthi ziyakwehlela lize lincedise kangangoko.

Ndingakhalaza kuba kaloku akumnandanga ukuthi uvuka ekuseni uyokufumana uncedo eklinikhi koko kube khona abantu abazawumane befakwa abangakhange bavuke.

Ukuze kungonakaliswa kwezixhobo zesikolo ngexesha lokutyiswa kwabafundi, ndiyacinga into yokokubana kungafaneleke ukubana xa betyiswa baske baphume bayophakela phandle bangene ke ngoku sebezotya.

Umthandazo andali uyasebenza koko kwezinye izinto kuye kufuneke okokubana uthethe nomntu akucebise, akubonise ngendlela omawenze ngayo. Akukho lula ukuswelekelwa yaye yinto engaqhelekiyo kodwa xa kukho abantu abafundele nabanolwazi okokubana bakwazi uxilonga abo bakwezo meko, ndiyacinga kufanelekile ukubana sibasebenzise kangangoko.